Lebaka leo ba reng ba etsa mokete ona ka wona, ke le na, ba re ba leboha badimo ba bona, ka tsela eo ba ba thusitseng ka teng hore ba fumane mosebetsi oo. Jwale ke ka hoo ba etsang mokete o no wa hore ba fumane mosebetsi. Jwale nna ha ke soka ke o etsa lebaka ke hore, ha ke dumele ho badimo, ke dumela ho Modimo a le mong, e leng Modimo wa ka e leng ntate Jehova. Ke yena fela eo ke dumelang ho yena.

Seo nka se etsang ke hore, ke bolelle bakganni ba dikoloi hore, ke tlo dula ke ya toropong tsatsing le leng le le leng e le hore ba ka kgona ho, nkisa toropong le ho nkgotlisa. Hore ba se ke ba nyahama, ba se ke ba nahana hore ha hona batho ba yang toropong le hore ha ba no tsamaela le feela, empa ba tla nfumana tsatsi le leng le le leng.

Ho bakwa ke ho sa etse dipatlisiso hobane, ha ba ka etsa dipatlisiso, ba ka kgona ho lemoha hore na ho bohlokwa hore ba keteke, letsatsi leno la Keresemes na kapa ha ba lokela ho le keteka. Jwale seo ba lokelang ho se etsa ke hore, ba lokela hore ba etse dipatlisiso tse felletseng e le hore ba kgone ho lemoha le ho bona hore na, a na ke nnete hore ba lokela ho keteka letsatsi leo la Keresemese ka di twenty five tsa Tshitwe kapa na ha ba lokela ho keteka.